Okokuqala ndingajonga ixabiso neendawo endizawukwazi ukuncedakala kuzo xa ndithe ndathatha le-medical aid kwaye ndijonge ukubana ndizawuhlala ixesha elingakanani na neengozi okanye iingxaki endinoba phantsi kwazo endinothi ndincedakale kuzo neengxaki endinoba phantsi kwazo endinothi ndingakwazi ukuncedakala kuzo. Ndikwazi ukufumana ke zonke ezo ngxaki ezintle ngale medical aid kwaye nezimbi, ndizikhethele ngokunokwam ukubana ndiyayithatha okanye andiyithathi na.

Mhlobo wam, ndiyaxolisa okokuqala ngendlela oziva ngayo kwaye ndiyakuvuyela ngempumelelo yakho. Ngelaa xesha wawuqala ukufunda wafumana esi sibonelelo kungoba wawungenayo imali eyaneleyo ukuba mawuzifundise. Kungoko ke ngoku nawe kumele ucingele abanye abasemveni kwakho abasanxanelwe imfundo abafuna ukuqhubekeka nezifundo zabo, kungoko nawe uthi ufumene umsebenzi kumele uyibhatale kwakhona le mali khona ukuze nayo ikwazi ukunceda abo abasafuna ukuqhubekeka nemfundo. Kona kona akukho lula kwaye namaxabiso ezinto ayenyuka, kodwa ke unceda nabo badinga uncedo njengawe ngelaa xesha wawusengxakini udinga uncedo lokuqhubeka nezifundo zakho.

Okokuqala ndingazama uthethathethana nesikolo, ndizame ukuqonda ukuba kwenzeka ntoni kwaye ndingenza njani ugqitha okanye ufumana isisombululo kule ngxaki endikuyo. Ndingazama ukufumana imisebenzana emincinci ndizivulele ishishini nje elinokwazi ukhawulelana nemeko yam. Ndingahlali phantsi ndikhangele nakwabanye abafundi ndibuze abakhe badibana nale ngxaki ndikuyo ukuba bona benza njani ukuze isombululeke. Ndicinga uba ezo nto zingandinceda kakhulu ukutshintsha isimo endizabe ndikuso.

Ndingaya ebhankini ndizame ukuqonda ngalo mba ukuba kwenzeka ntoni. Ndibabuze imibuzo ukuba nxa ndithe ndayidinga ngelinye ixesha bangakwazi na ukuphinda bandinike ngoba ngalo mzuzu andiyidingi nganto, zonke izinto zam zicalanye.

Ndingahlala naye phantsi umntakwethu ndimbuze imibuzwanyana embalwa ndijonge ukuba uyoneliseka na yiyo. Okokuqala kukuba ufuna indlu kwindawo enjani. Okwesibini ukhangele indawo ekhuselekileyo oyaziyo emini nasebusuku ukhuselekile noba ukhona endlini noba awukho. Okwesithathu ibe ngumhlaba owomeleleyo. Okwesine ibe yindawo apho enexabiso elifikelelekayo oyaziyo uba uthe wayithenga waze wayandisa okanye wenza utshintsho kuyo, ayizukutya kakhulu epokothweni. Okunye okulandelayo iza kuthatha ixesha elide uhleli kuyo wonwabile upholile ingakhange ibe iya kutya.

Mhlobo wam, le mali ibhalwe UIF kwesi siliphu sakho sokurhoLa ayiyi kurhulumente itsalelwa wena ukwenzela mhla wathatha into ekuthiwa yi-martenity leave, le nxa ukhulelwe uhlale phantsi wonge umntana, yenzelwe ukunceda wena ukuba umane ufumana eso sixa semali ngenyanga. Okanye xa uthe waphelelwa ngumsebenzi wayeka uphangela uhambe uyo kukleyima imali yakho ye-UIF umane ufumana ese sixa sakho semali. Yenzelwe loo nto ke le mali ukunceda wena ekuhambeni kwexesha.

Ndingaziva ndikhathazekile kakhulu kwaye ndixhalabile ngoba izinto zininzi phandle apha. Oonqevu banintsi andinokwazi nokuba yingxaki enomatshini okanye yinto eyenziwe ngumntu. Ndingazama kangangoko ukhangela uncedo ngaphakathi ebhankini okanye ndizame ungena kwiephu ngokwethekhnoloji yale mihla, ndizame ukuvala zonke izinto zam kungabikho mntu utsala imali nangayiphi na indlela.

Le mali isuka isitokfeleni iluncedo kakhulu ingakunceda kwiinto ezininzi. Ekuthengeni indlu ukuba udinga indlu, ekuthengeni izinto zangaphakathi ukuba uqala ikhaya lakho. Ingakunceda futhi ekugcineni imali ukwenzela nxa kufike imini zikaxakeka udinga imali yokwenza loo nto, ungahambi ukhangela imali uboleke imali ebantwini ezizalayo, uyazi uba unemali oyigcinileyo esecaleni elindele iimini ezinje.

Iluncedo kakhulu okokuqala, uyazazi imali efakiweyo kulena inyanga ukuba yimalini. Siyayazi ukuthi iimpazamo ziyenzeka, ngelinye ixesha uyakwazi uyoxhamleka endaweni ube uzixelele uba uzawufumana isixa semali ethile kube kungenjalo. So la maxesha anjalo ayanceda ke kwiinto ezinjalo. Okwesibini iyanceda ukubana uzazi, ukwazi ukubala izinto ozazidinga ukuba ziza kwenza imali ethile. Uyakwazi futhi nokuzicingela ukubana yimali ethile oza kuyigcina ezawuthi ikuncede ngelinye ixesha xa udinga loo nto, ukwazi uyothatha kuyo uthenge loo nto ofuna ukuyithenga.